Ke hopola pale e itseng eo ke utlwileng eo e tsheisang haholo, e etsahaleng. Motho o mong ka hare ho koloi ya Bolt. Monna enwa o ne a kena koloi ya Bolt a le matholwana, a bonahala a sa hlaka hantle ho bonahala a ne a tswa monyanyeng. Ha kena ka koloi, a lla setulong sa morao, a qala ho bina ka lentswe le phahameng, a re ke sefela sa hae o fumana mahlohonolo. Mokganni o ne a leka ho mo kgopotsa hore koloi ha se sehlopha sa dipina, empa ke koloi ya setjhaba, empa mona re auwa ke batla ho fa koloi ena tshireletso ya moya hore e seke ya hlahelwa ke dikotsi. Qetellong mokganni o ile a mo kopa hore a thole kapa a theohe, empa monna oo a nkgakolola seatbelt, a kopa ho tshwara steering wheel hore le yena a thuse ka tsela, a re o ile a ka a ba mokganni dilemong tse fitileng, ka lehlohonolo ile a theoha a sa etse tshenyehelo.

Tekisi ha o batla re kgutlele renkeng ke tlo mo buisa le yena, ka hlompha kare hao ntate, ke kopa ho hlakisa hore ke lefile tjhelete kaofela, ha re qala leeto, ke fa wena tjhelete e nepahetseng. Ka hona ha hona lebaka la hore re kgutlele renkeng. Haeba hona le phoso re ka e rarollla, re shebane ditlhahlobo kapa re letsetse ofisi ya lona. Ha o bua ka ha bonolo empa ka boitshepehi o bontsha hore ka o lokela ho hlekefetswa kapa ho qhekella hape, ho molemo hoba le bopaki jwalo ka screenshot ya ho lefa ka app kapa tjhelete e itseng e o fa etseng e le hore o be le netefatso haeba o hlaha kgang.